Njengomkhweli webhesi kungithinta khulu ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi, ngombanyana lapho esiberega khona emakhuweni, amakhuwa la akasabhadeli imali enengi ezokwazi ukobanyana sithenge ithikitheli begodu sibuye sondle nemindeni yethu esinawo emakhaya le. Imali seyiphelela endleleni, iphelela ethikithini.

Ngombono wami, intengo yamathikithi ingehliswa lokha nakwehliswa iintengo zeembaseli, kukobana bafuna ukuthola imali ukwazi bonyana bakwazi ukubhadela abatjhayeli bazo iimbhesezo. Nokobana bazilungise kuze zikghone ukulayitjha abakhweli bazo. Zijame zibe sendleleni zibe sezingeni elifaneleko ukuthi zilayitjhe abakhweli.

Ukukhutjhulwa kweentengo zebhesi, kubalimaza khulu ngeenkhwanyeni abakhweli bazo abasebenza emakhwitjhini, ngombanyana emakhwitjhini na abatholi imali eyaneleko ukuthi bangathenga ithikithi lebhesi, babuye bondle imindenabo, bazondle nabo.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe, ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe iintengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi, kukobana batlhogomele bonyana iimbhesi zabo lezi zisezingeni elifaneleko begodu imali le yamathikithi bayakwazi bonyana balungise iimbhesi lezi ezingasi sezingeni elifaneleko lokobana lilayitjhe iimbhesi. Neendlela lapho ezikhamba khona iimbhesezi zilungiseke, zibe, zibe, zibe, zibe sezingeni elifaneleko bonyana iimbhesi zikhambe, zikhambe kizo.

Kufanele kuqalwe bonyana ibhesi le, isezingeni elifaneleko lokobana lilayitjhe abakhweli. Kuqalwe bonyana nalapha ekujanywa inteyitjhi lapho ekujama khona iimbhesi, kuphephe kangangani. Neendlelezi zilungile konyana iimbhesi zikhambe kizo na.

Iye, ngokuya ngami kufanele vele urhulumende angenelele, lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo ezibhadeliswa abakhweli.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi, ukuya emsebenzini.

Ngokombono wami intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo. Iinkhamphani azidlelezeli abakhweli, zibadlelezela lokha nazikhuphula ngemali enengi nangokobanyana lokha nazikhuphukileko, iintengo zeembaseli nazehlako zona zingehli, abakhweli lapho bayadlelezeleka. Kodwana nabazikhuphulako khona awa ababadlelezeli vane kubujamo. Iimbhesezi nazo kumele zilungiswe, kwakhiwe neendlelezi, kulungiswe nendlela ezikhamba kizo. Nokobana abakhweli baphephe nabakhwele iimbhesezi.

Awa, ngibona ukuthi ababacabangeli abantu abadosa emhlweni, nakukhutjhulwa iintengo yabakhweli beembhesi, seyiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjheja.

Awa, intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade, ngiyibona ingakhambisani kuhle nalobu ubujamo bomnotho umphakathi okibo. Ubujamo bomnotho esikibobu bubudisi, bubudisi khulu imali le ayisese rhanorho, ayibi rhanorho for ukuthi abakhweli beembhesi bakwazi ukuthenga amathikithi, ngapha mele basapote, bondle imindeni yabo.

Iye, ngibona kumbono omuhle bona abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi. Njengabentwana besikolo lokha nabathenga amathikithi, imali yakhona iba, ibe, ibe ngaphasinyana kunalaba ababeregako.

Ngokombono wami ngibona bonyana kufanele kusetjenziswe amakarada wabo, lokha nabathenga amathikithi wokukhwela ibhesi. Amakarada wabo we-SASSA ngibo angasiza bonyana abadala, abogogo nabobamkhulu babehlisele intengo yokukhwela ibhesi, bathenge ithikithi ngokUberegisa amakarada la we-SASSA.

Abogogo nabobamkhulu abakhwela ibhesi, ngaphambi kokwehliselwa iintengo akukameli bonyana baqalwe bonyana bahlala kiziphi iindawo. Jemdele kukosele bonyana woke ugogo namkha ubamkhulu orhola umndende ehliselwe iintengo zokukhwela ibhesi.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza khulu ukwehliselwa iintengo yokukhwela iimbhesi, ngombanyana bangakwazi bonyana bakwazi ukuthenga ukudla, ukondla umndeni yabo, ukuze inyanga beyiphele bangakasogoli ngemali.

Abogogo nabobamkhulu kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente amatjhumi amabili, entengweni yokukhwela ibhesi.

Iye, ngiyavuma iinkhamphani zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana bafika emberegwenabo ngesikhathi begodi iimbhesezi zikhamba ngesikhathi. Naziladelwako aziladelwa khulu, ziladelwa ngemizuzunyana emincani.

Ngokuya ngami zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli, ngombana iindawo neendawo iimbhesi zikhamba ngesikhathi.

Iye, iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya, ngombana ibhesi ikhamba ngesikhathi. Indawo nendawo bayazi bonyana ngesikhathi esiso kunebhesi, ngesikhathi esiso kunebhesi. Begodu aziladelwa, naziladelwako ziladelwa ngemizuzwana emincani.

Okungihlukumeza kulokha ngithi nangikhwela ibhesi, ngithole ibhesi igcwele nginganayo indawo yokuhlala phasi bese ngijame ngeenyawo indlela yonke bengiyokufika emsebenzini, ngifike ngidinwe khulu ngingakathomi nokusebenza.

Ngihlukumeza lithuli elingena ngaphakathi nokukhahlamuzeka lokha nayigadangagadanga izinto endleleni.

Kusiza ngokobanyana zifikise zikwazi ukufikisa abakhweli emisebenzini ngesikhathi, zingabanjezelwa ngezinye iinkoloyi ezincani.

Ngingabawa umtjhayeli bona ajame endaweni ephephileko bona angajama, lapho engingathola khona indawo lapho engingazithumela khona.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kukhuphuka kweembaseli begodu nokukhuphulela imirholo yabasebenzi bayo ikhamphani yeembhesi.

Ukusebenzisa iinkoloyi ezizijameleko ukwazi ukufika lapha oyakhona ngesikhathi begodu ukghona ukuya lapho ofuna ukuya khona ngesikhathi sakho, ungakajarhwa mumuntu begodu ungakariyadiswa. Eenkoloyini zomphakathi ungahle kwenzeke ube ufike lapho uyakhona isikhathi sesidlulile begodu ungagcina sewufike nalapha bewungakghoni ukuya khona ngombanyana iyokuthoma iyokuphekelela omunye umuntu, igcine ngawe.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba nanyana wamavakatjho womndeni wami ngombanyana asikwazi bonyana singakhamba ngekoloyi ngesikhathi esifuna ngaso siyokuvakatjha, kumele simele kumele sibeke imali, sibulunge imali, siye lapho esifuna ukuya khona.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka khulu kabuhlungu khulu ngombanyana uthola umtjhayeli azibekele imali ezomusa emsebenzini wakhe inyanga yoke, eyaneleko kodwana iimbaseli zikhuphuke angakatjheji, angasakwazi bonyana angakwazi ukuya emsebenzini amalanga woke.

Kulunge khulu bona urhulumende alawule iintengo yeembaseli ngonobangela wokobana uyakwazi bona abenomthelela wokobana iimbaseli zikhuphuke ngenani elifaneleko. Lokha urhulumende angalawuli iintengo zeembaseli, amakhamphani weembaseli azokwazi bonyana akhuphule iimbaseli ngenani eliphezulu

Iye, ikhona inzuzo inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko ngonobangela wokobana nalokha ubizwa mhlamunye kuvele isehlakalo esithize esirhabileko, uyakwazi ukuthatha ikoloyakho encani ugijime, urhabele khona lapho ufike ngesikhathi.

Uyithinta khulu ngombanyana uthi uzibekele imali kube nokuthize okuvelelako, kuthiwe ikoloyakho seyiphelelwa sikhathi somthetho kumele uyithelele ikwazi ukuba sendleleni namtjhana iphuke ungakabeki imali yokobana ungakatjheji begodu kumele uyise nemakhampanini akwazi ukuhlola ikoloyi ukuyilungisa lokha nayinekinga.

Abantu ipetroli bangayonga ngokobana lokha nabanekhambo batjhinge ekhambeni lelo kwaphela. Nabafika lapho bangayaluki nenarha bakhambe baye nalapha bengafaneli bona baye khona. Umuntu akaye lapha ayakhona bekabuye eze ekhaya.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukobana zenza iingozi begodu abantu bayazitjhisa, bebaziphethe nangamatje, amafesidiri aphadlheke.

Indima yehlelo lokukhipha amanzi, esiporweni sesitimela, a draining system, kukobanyana bakghone ukulungisa nokuhlwengisa esiporweni. Begodu isitimela, iintimela zingabambezeleki, zikhambe ngesikhathi.

Kuqakatheke khulu bona abantu bakhambe ngeenthuthi ezibizwa bona ma-Uber nofana ma-Bolt. Ngonobangela wokobana nalokha baphelelwe sikhathi sokobanyana namkhana batjhingelwe lilanga, kungasana iinthuthi bakwazi ukuthola iinthuthi ezizobarhelebha zibabeke lapho bafuna ukuya khona baphephile. Begodu bafike ngesikhathi.

Babahlunguphaza ngokobanyana bangabavumelI bona balayitjhe abakhweli begodu babatjhisele neemodere abathutha ngazo abakhweli.

Indlela ama-platform weentetjhini zeentimela ezakhiwe ngazo ziphephile begodu akunakuthi umuntu angafahla. Namkha zinamakhemera zigadile boke ubulelesi. Begodu nama-security akhona agadileko. Abomatjingelani bakhona abagadileko eentimeleni zeentetjhi. Begodu namapholisa we-SAPS bayawafaka, ayabakhona eentimeleni, eentetjhini zeentimela.

Kukobana abasize ngekwezeemali begodu abavikela kwezinye iinkoloyi namkha iinkhwelo zemiphakathi. Begodu angabasiza nangokobana abenzele iinkoloyi zabo zibe zodwa. Zingafani nezinye zitjhatjhariswe, zikhambe ngokuthi ziyatjhatjhariswe.

Okuhle ngokukhamba ngesiphaphamtjhini kukobanyana ufika masinya lapha uya khona. Begodu nepatho engaphakathi ibalulekile ibayihle khulu.

Ukugcwala khulu kweentimela kwenza abantu bona bazizwe banethabo elikhulu, ngombanyana abazokujama isikhathi eside loko balinde isitimela. Begodu bazokufika lapha bayakhona ngesikhathi. Begodu bazokujabula ngombana isitimela sitjhiphile, begodu kunezinye iinkhwelo zomphakathi.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukobana bajanyiswa khulukhulu eendleleni bajanyiswe mapholisa wendlela, begodu nokuthi babathathela iinkoloyi eendleleni. Bahlangabezana neentjhijilo zobulelesi obenzekako eendleleni.

Iye, kuliqiniso bona eentetjhini zeentimela kunamatshwayo weendlela njengamarobodo. Ngombanyana nakho lokha estetjhini, endleleni yesitimela kuba nesikhathi lapha isitimela sijama khona, lokha irobodo nalo livalileke. Sikhambe lokha nalivulileko.

Ikoloyi iyalungiselelwa ngaphambi kobana iyokuhlolwa nofana iyokungeniswa endleleni. Ilungiselelwa ngokobana ifakwe emtjhinini begodu umtjhini oyigugela phezulu, ikhambe mara yona isemtjhinini ibonakale bonyana ikhamba kuhle na. Begodu namavilo ajame asezingeni elifaneleko lokobana ingaba sendleleni na.

Abantu singabafundisa ngokobanyana namkha namkha abantu bonyana bahloniphe amatshwayo weentimela ngonobangela wokobana kube nabantu abazokukhamba ngaphakathi kweentimela. Bakhambe bafundisa abantu ngamatshwayo eenteyitjhini, eenteyitjhini zeentimela. Bonyana alandelwa bunjani. Begodu lokha nawungawalandeliko kuba nobungozi obunjani. Lokho abantu kungabenza bonyana bahloniphe amatshwayo weentimela.